Ke kile ka nka leeto le letelele ka bese, mme ke ile ka tsamaya dihora tse ka bang leshome, mme senana e bile, ntho e kgolo e ntle bophelong ba ka, hobane ke ne ke qala ho nka leeto le letelele ka tsela eo, mme ke la ikutlwa ke natefetswe haholo.

Mme ke bona hole betere ho tsamaya ka ditekesi ho ya mosebetsing, hobane ha o sebedisa koloi ya hao mafura a batla a le theko tse hodimo haholo, mme sena se ka o fumana seo sile o sena tjhelete, ya ho etsa dintho tse ding ka hara kgwedi.

Dumela mme ke nna a rekisang ditekete. Ke thabela ho o bona tsatsing la kajeno, tekete ya ho ya hole o tla lefa feela diranta tse makgolo a mararo mme o tla tsamaya leeto le monate haholo ke a o tshepisa.

Ha di fofane di diehile kapa di hlakotswe, di-company tsa difofane di na le mosebetsi wa ho o hlokomela. Seo se akaraletsa ho fana ka dijo le marobalo. Haeba ho hlokahala le ho o isa moo o yang sefofane, se lokela ho hlophisa leeto la hao le ho o palamisa sefofane se seng ntle le ditshenyetso tse ding, mme sefofane se ka dieha haeba se na le mathata mme ba tla etsa bosekere ba hore motho o fumana marobalo a bolokehileng.

Ke ikutlwa ke le bohloko haholo hobane ditheko tsa tekete ya bese di fatshe haholo. Jwale ke tla lokela ho lefa tjhelete e ngata hobane ke tlo lokela hore ke sebedise tekesi ho ya mosebetsing.

Dumela Ntate. Ke founela mohaleng wa lona tjena hobane hona le moahisane wa nkgono a dilemo tse mashome a supileng. Mme ha ke tsebe bothata keng nka thabela ha le ka fihla ka potlako mme le tla re thola lekeisheneng la Toobs ka Tanzania, Zone eighty eight, Address ya one, two, three, four, five.

Ho lona bohle bakganni ba dibese. Re le setjhaba re ne re kopa hore batsofe ba patadiswe tjhelete e ka tlasenyana ho feta ya rona batjha, hobane tjhelete ya bona ya mmuso e ananela ditlhoko tsa bona feela.

Ka hoo, ka dinako tse ding, empa o bolella mokganni wa bese hore o haellwa ke tjhelete mme ka dinako tse ding ba tla o dumella hore o tsamaye mahala. Haeba seo se sa sebetse, o ka kopa motho e mong seemelong sa dibese hore a lefe ditefello tsa bese mme haeba tsohle di hloleha, o ka ya hae. Haeba o dula bo hole, o ka tsamaya dimitara tse tharo ho isa ho tse hlano.

Ke ikutlwa ke swabile hobane bo raditekesi. Ba tlameha hore re tsebisa ha tjhelete e patalwang tekesi e nyolohile hore re nke tjhelete e lekaneng ha relo palama tekesi.

Maeto a tseleng a bohlokwa hobane a fana ka maemo a fetohang, bolokolohi ba ho hlahloba ha kelello, le ho kgothaletsa boikemelo le boithaopo ho matlafatsa maqhama le batho ba tsamayang le bona mme ba dumella diphihlello tse tebileng dibakeng tse fapaneng tsa naha di tsa lehae.

Dumela Monghadi. Ke nna ya rekisang tekete tsa maeto a matelele. Tekete ke diranta tse makgolo a mane le mashome a mahlano, mme bese ya pele e tsamaya ka hora ya botshelela hoseng, ho bolelang hore wena o fihle ka hora ya bohlano ho tla phodisa leeto la hao mme o le hlopise ka tsela e kgethehileng.

Dumela Monghadi. Ke founa tjena ke halefile haholo hobane bese eo ke tlamehileng ho e palama ha eso fihle moo ke emeng teng. Ke ne ke kopa ho kenya tletlebo ka sena, hobane re ba lata haholo dibakeng tseo re tlamehang hoya ho tsona. Ke tenehile haholo Monghadi, Ke tshepa hore o tla potlakisa sena.

Tjhe, ha ke tsebe ebile nka se reke sethuthuthu, hobane se bolaile ebile se ntshitse batho ba bangata haholo dikotsi mme ha ke batle ho ba e mong wa bona.

Taba ena e dula ha monate haholo hobane penshele e bonkgono le bontate moholo ba kgolang ha e ananele ditlhoko tsa bona kaofela mme theolelo ena ya dibese e tla ba thusa haholo.